Imitjhoga yesintu nemitjhoga yesikhuwa ingasebenzisana, ngitjho ngombana abantu bangasizakala khulu ngombana le yesintu izakulapha ngehlangothini elinye le yesikhuwa ilaphe ngehlangothini elinye abantu bangaphila namalwelwe angehla.

Mumuntu ofundele zokwelapha kwaphela ovumeleke ukuthengisa iinhlahla ngombana angeze kwathi njengami nje ngase ngathoma ngathi ngithengisa iinhlahla ngingakakufundeli.

Kufanele urhulumende abakhele ngobutjha abantu abonelwe izindlu zabo ziinkhukhula ngombana abantu bazabe bangasenalutho neemfanelo zabo zizabe zikhukhuleke zoke, urhulumende nawungabasiza uzabe usebenze khulu.

Bangafundiswa njani abahlali beendaweni zemitlhatlhana ngokwakha iindawo ezineendlela ezivulekilako khona i-ambulensi izokghona ukungena lula? Abahlali beendaweni zemitlhatlhana bangafundiswa ziinhlangano nazingabavakatjhela zabafundisa ngokuqakatheka kweendlela ezivulekilelako.

Ngicabanga bonyana nangaba nehlangano efundisa amadoda mhlamunye kungaba kanye eenyangeni entathu lokho kungakhuthaza amadoda ukuthi angabi neenhloni.

Inyanga yezamaphilo yabantu bembaji nguMgwengweni. Iqakatheke ngokuthi ifundisa abantu bembaji namkhana ngithi ibakhumbuza ngokuqakatheka kwezamaphilo.

Indlela encono ama-ambulensi angafika ngayo lula eendaweni ezineemphande ezingakahleleki lokha nakunobujamo oburhabako okulula kubanyana umphakathi uvule iindlela.

Abahlali bemaplasini imtholapilo bangayifinyelela ngokuthi umbuso wekhethu uthumele iimtholampilo.

Abantu bembaji ngicabanga bona abakafundiseki ngokwaneleko ingakho bangayi bayozihlolisela ukugula okuthileko emtholapilo.

Imtholampilo nayibambisana nabelaphi bendabuko ngicabanga bona imtjhoga yesikhuwa akukafuzi bona bonyana ilethwe endumbheni namkhana namkha emsamo wabelaphi bendabuko.

Besizo elirhabako bangabikelwa likhansela lendawo nakuneenkhukhula eendaweni zemaplasini ngiyo indlela erhabekileko abangasizakala ngayo.

Sihlahla esinjani impepho? Impepho sihlahla esomileko ukoma kwaso siyafuna ukufana nonomaphothi kodwana akusiwo unomaphothi sinamakari amancani wombala othunyileko sihlahla ositjhasako nawukhuluma nabaphasi.

Umlayezo engingawupha umuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke ngentumbantonga. Ngingathi kuye akamukele isimo akiso begodu athathe nemitjhoga ngendlela efaneleko.

Alo, umuntu nakakuthengisela ishlahla sokwehlisa umzimba ungabika emapholiseni na? Awa, angeze ngabika emaphoyiseni kodwana ngingamyelelisa bonyana angakhambi athengisa isihlahla sokwehlisa umzimba.

I-TB ihluke khulu nomgomani ojayelekileko ngombana nawukhwehlelako, ukwehlela iingazi nemitjhoga kufanele uyithathe iinyanga ezisithandathu.

Silaphani isimane emzimbeni womuntu? Ngelwazi lami isimane yinyosi encani eluma khulu akusiso isihlahla namkha umtjhoga.

Umarobazibukhali sihlahla esifana nesikghopha kodwana amakari wakhona makhulu adlula la wesikghopha uthoba ngaso nawuneenhlungu emzimbeni.

Ubona ngani ukuthi lesi ngiso mbala isihlahla esingehlisa umuntu emzimbeni? Ubona ngalokha nawusiselako uphathwe khulu yindlala namkha nawuthi uyadla usuthe msinya.

Nakungaba nenyanga erhatjha iindawula ihlole isiguli ntanzi ukuhlola bona mtjhoga wesikhuwa namkha wesintu ekufuze sinikelwe wona, kungaba kuhle khulu kungasiza neenguli ezinengi.

Bangayeleliswa njani abantu ngeendawo ezisengozini yokulumatha umlilo? Bangayeleliswa ngokobana bangadlali ngomlilo namkha batuke utjani.

Hlathulula bona i-TB bulelwe obunjani? Bulwelwe besifuba, bufana nomgomani kodwana bunamandla tle begodu buyingozi ulapheka

Sisiza njani isihlahla umarobazibukhali? Umarobazibukhali uyasiza neenkukhwini begodu uyasiza lokha nawuneenhlungu uzithoba ngomarobazibukhali.

Kungabakuhle bona boke abantu abatjha bahlonyiswe ngamakghono wokufunda wokucima umlilo. Iye, kungaba kuhle khulu ngombana abanye abantu abatjha abakafundiseki namkha abanalwazi olufaneleko ngokucima umlilo.

Ama-ambulensi weSewula Afrika akulungele ukukhamba eendleleni ezinganaskontiri na lokha narhabele lapho ekunobujamo oburhabako khona? Iye, akulungele ukukhamba eendleleni ezinganaskontiri.

Ngicabanga ngokuthi indlela engaba lula ngeyokuthi bathi la baditjha khona namtjhana mhlambe la badlala khona ibholo kufika abantu abazobafundisa nqezepilo kungaba lula nakho lokho.

Hlathulula bona umuntu uyithola njani i-HIV and AIDS umuntu uyithola lokha ngokundlalelana namkha engozini yekoloyi.

Kufanele ifike ngokurhabako i-ambulensi nakulimele iinlelesi ebezidlelezela namkha kufanele iriyade? Mina ngithi kufanele ifike ngokurhabako bakwazi ukubagijimisela ngesibhedlela balulame bebabotjhwe.

Umkhumulamraba yimali ekhitjhwa phambi kobana inyanga ithome ukulawula, imali le ifakwa hlangana neendawula ngaphambi kobana bazirhatjhe phasi.

Angakhasa ngaphasi kwentuthu namkhana aphume ngefesderi azame ukufowunela isicimamlilo nasekakghonile ukuphuma ngaphakathi kwendlu leyo.

Umraro ulapha kurhulumende ngombana badosa iinyawo nakufanele barhelebhe abantu bemaplasini.

Ngicabanga bona into engenziwa kukobana abantu abahlala emitlhatlhaneni, bahlale banamanzi amanengi wokucima umlilo.

Ngibona ngathi umraro lo ungararululwa ngokobana, imitholapilo ebomakhambangendlwana bakhambisane namapholisa.

Ngombana yinengi imali abayitholako begodu enye zeemali abazisebenzisako ngilezi ekufanele zisize ensizini zomphakathi.

Isisombululo kilokhu kokobana bezokuphepha bahlale bakhona ngaso soke isikhathi lokhuya iin-ambulensi nazobizwako.

Iye, mina ngibona kungayiphungula khulu imijeje emide emtholapilo begodu lokho kuzabe kulunge khulu ngombana abantu abanengi basebenzisa i-inthanethi.

Kufanele sisole isibhedlela nabahlengikazi bakhona godu sisole nomNyango wezamaPhilo.

Ngombana isizo silifumana ngokurhabileko ngeembhedlela zangeqadi, kunalezi iimbhedlela zikarhulumende.

Iimbhedlela ezizijameleko ngilezi la isiguli sibhadala khona.

Kungaba kuhle khulu bona isiguli nasiya ngesibhedlela, nabasibona bona ngathi siloyiwe sithunyelwe ngenyangeni ngombana kuyenzeka ukuthi utjhinge ngesibhedlela, kanti utlhoga usizo lokwelatjhwa ngokwesintu.

Iinkoloyi azijami erobodini ngombana zisuke ziya ebujameni oburhabekileko.

Bahlwengisa indawo abasebenzela kiyo begodu bahlole neenthuthi zabo bona zihlale zisengeni elungileko namkha ebujameni obulungileko. Okhunye bayafundisa ngobungozi bomlilo.

Mina ngibona nanyana kufanele

Abantu ababhema igwayi nabangalithintela magega nendlela, kungalumatha kutjhe iinkhotha begodu kungenza bonyana abantu babesebungozini bokutjha namkha bokutjhelwa zizindlu.

Iincimamlilo nangabe umlilo usemafledzini aphezulu khulu, basebenzisa ama-pipe ajamako amade, kuba ngiwo abawasebenzisako nakutjha endaweni ephezulu.

Kukwenza isiqiniseko bonyana ikoloyakho ayitjhisi ngokudluleleko begodu ayivuzi la kuhlala khona i-oli.

Ngingasebenzisa ihlabathi namkha ngithi isanda, ngithele phezu kwendlu. Okhunye engingakusebenzisa, mhlambe ngingathatha itaka lomuthi, ngilithambise emanzini bese ngicima ngalo.

Ngokubona kwami, isizo engingabanikela lona nasisalinde iinthuthi, mhlamunye ngithi zesizo elirhabako, ngingazesa abantu ngamaqanda ngombana ayasiza nawo lokha umuntu nakatjhileko.

Iye, ungaraga nokucima umlilo, nasolo bangafikiko beencimamlilo.

Ngingamkhalima ngokobana uzibeka engozini yokutjha namkha ngithi yokutjhiswa yigezi ngombana uhlanganise iintambo ngokungemthetho.

Ngombana igezi ayihlangani namanzi, yingakho ngaphambi kobana ubambe into esebenza ngegezi, kuqakathekile bona usule izandla zakho lokha nagade uphethe amanzi.

Ngokuhlala utjheja bona akuvuzi i-oli, koke kusebujameni obulungileko begodu nokutjhisa kwekoloyi akusisezingeni eliphezulu khulu.

Kufanele abe nebhodlelwana leli elicima umlilo ngaso soke isikhathi. Ezele bonyana nakungenzeka ibhesi ilumathe umlilo, akwazi ukulisebenzisa.

Umphakathi kufanele uhlale ukhalima abentwana ngobungozi bokudlala ngomlilo namkha ngobungozi bokutjhisa umlilo.

Iinkhukhula kulokha izulu nalina khulu bangenelwa mamanzi ngekhaya.

Ngicabanga bona iinkhukhulezi zenzeka eendaweni ebizwa ngokuthi kunemidzwela, amanzi aphuma phasi kula kuba neengozi zeenkhukhula.

Iye,

Kuqakathekile bona makhaza.

Kumbatha amanyathelo asezingeni efaneleko intaba. Uphathe amanzi begodu uphathe nokudla begodu uyazi neendawo namkha ngithi indlela okhamba ngayo, uphathe nofunjathwakwakho wenzele bonyana ukwazi ukwazisa abantu lokha nawusowuhlangabezana nobungozi.

Ekufanele sisekwenze singamthela ngamanzi, into yokuthoma. Kwesibili, kumqala bona ulimele kangangani.

Kufuze abhadele iindleko namkha urhulumende ekukwakheni umuzi